Mo setsong sa me, re apara leteisi, di , di khiba, borokgwe jwa setso le di fetologo ya diaparo ya bonala ka ditsela tse di latelang, di di ne di diriwa ka letsela la setso fela, mekgwa ya go roka e fetogile, tlhopho ya mebala le ditshwantsho e fetogile. Gompieno, bašwa ba tsenya botswakga jwa sesha tsa setso, go go setse go le teng diaparo tsa setso tse di tlhabolotsweng mekgwa ya go roka.

Ee, ke a dumela, ka gonne o bontsha boikgogomoso le tlotlo mo setsong sa gago. O bontsha botho le maitlamo a gago mo mabenkeleng a setso, o tlisa bokao le temogo mo phuthegong. Fa o apara sentle moaparo wa setso o lebane le ditiragalo, o ka nna montle, wa tlotlega, ebile o kgalema, batho ba bangwe ba ya kwa ba ya ka meaparo ya setso ya bona mo ditiragalong tse di tlotlegileng, go akaretsa diphuthego tsa bodiredi kgotsa dipolotiki. Se se botlhokwa ke gore moaparo o nne phepa, o le montle, le go tshwanelwa ke ditiragalo.

Moaparo wa setso wa basadi o ke bonang o le montle ke leteisi la setso la borokgwe jwa setso. Fa lebaka ke go bontsha seriti le tlotlo, leteisi le tlhoma tlhogo, ebile le bontsha boikgogomoso jwa setso. O ka akaretsa botaki jwa setso ka tsela e go rokilweng ka yona, le ditshwantsho tse di tlhamaletseng. O tseneletse mo le ditiragalo tse di masisi.

Ee, diaparo tsa setso tse dikhutshwane di bontsha, tse di bontshang nama di ka nna le seabe mo go rotloetseng bašwa go apara diaparo tse di sa tshwanetseng mafelo a bontsi. Fela go botlhokwa go tlhaloganya bokai jwa meaparo e o mo setšhabeng sa teng. Diaparo tsa setso tsa seZulu le seXhosa di na le bokao. Bana ba segompieno gantsi ba tsaya bontle fela, ga ba tlhaloganye seaparo se raya eng mo setšhabeng. Ke fa ba simolola go e tsietsa ntle le tlhaloganyo. Fashion-ne e ya gompieno e kopanya le setso le sesha. Mme fa go sena thuto e e siameng, go ka felela ka tiriso e e sa siamang ya meaparo eo.

Fashion-ne, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, ke tsa setso tse di phelang di raya se se latelang, di bontsha gore motho ke wa setšhaba sefe di tshela dingwao le ditumelo, tse di supang boitshwaro le semelo. Di lela ka kitso ya gore motho o itshupa jang mo bathong. Ka jalo, tsotlhe tseo ke dipontsho tsa boitsepame le boikgogomoso jwa setso, mme di tshwanetse go tlotlelwa le go tlhokomelwa ke bašwa le bagolo.

Go ya ka setso, fa mosadi a sena go nyala, o tshwanetse go simolola go apara moaparo o o bontshang gore ke mosadi yo o nyetsweng, mme seno se moaparo wa mosadi yo o ba nyetseng, mosadi yo o nyetsweng o apara leteisi la seaparo sa borokgwe jwa setso, a bo a mo tlhogong ka mosese kgotsa , go bontsha tlotlo le gore ke mosadi yo o nyetsweng.